Ke nnete dikolo di lokela ho ba le diratswana tsa meroho ho boloka tjhelete le ho ba le phepo e ntle hobane dijo di tla dula di lekane ka mehla.

Ee, tharollo ke yona eo hobane ho na le melao e beuweng tlasa tlhekefetso ya bong e tlamehang ho salwa morao ee hore batho kaofela ba bolokehe ba phele hantle mona na naheng ya rona.

Ekaba mabaka a bohole kapa lebaka la tjhelete kapa lebaka la hore ha ho kgonahale ho tsamayeha ntlheng ya ditsela.

Hangata ntho e etsang sena ke ho hloka maikarabelo hobane bontate ha ba kgone ho mamela balekane ba bona kapa ho hlompha bana ba bona.

Ke mefuta e mekae ya dithibela pelei mme wena o ka nkgothaletsa hore ke sebedise mofuta ofeng wa se thibela pelehi?

Bohlokwa ba ho thola thuso ke hore o kgone ho tobana le diphephetso tsa bophelo, mme le kelello ya hao e hlabolohe.

Dithethefatsi le jwala di sentse maphelo a mangata. Batho ba rekisitse matlo le tse ding tsa bohlokwa mme ha ba sa na tjhebelo pele. Jwale matsholo a hlokomedisang ka tshebediso empe a bohlokwa haholo hore batho ba hlokomele seo ba se etsang hore se ba senyetsa nako e ka kang mme dithethefatsi di ka ba bolaya kapa tsa senya bokamoso ba hao.

Bothata bo boholoholo bo bakang stress sa bontate ke tlhokeho ya mesebetsi e hodimo ka hara naha le ditebello tse tswang ka malapeng ntho e tshwanang le pressure.

Nka leka ho mo hlokomela, empa ha ke hloleha ho na le ditsha tsa maqheku tseo a ka yang ho tsona.

Dijo ha ke bone di na le kgahlamelo e kgolo tabeng ya ho etsa bana ba le banyane empa e ne le tsela ya hore ba be le tlhompho ba kgone ho mamela ha ba jwetswa.

Ke mo isa tleliniking kapa sepetlele se haufinyana.

O tlamehile ho tlalehela seponesa se haufi.

Ke tlo leka ho buwa puo a ka e utlwisisang eo ke e tsebang.

Meriana ha ya tlameha ho lahluwa feela e tlamehile e lahluwe ka tsela e nepahetseng mme phuthang meriana eo ka pelenyana pele ke nka bohato ho ya sepoleseng hobane e kotsi ntho e etsahalang moo.

Mokgwa wa pele ke ho kenya mask le ho hlapa matsoho ka nako tsohle kapa o dule hae o se ke wa tsamaya le ha o sa hlokahale.

Ho beha tjhelete ya pension ke ntho e nepahetseng ebile ke mokgwa o bolokehileng wa ho ipehela tjhelete hobane ha o tshepile batho ha o tsebe hore kamoso ho tlo etsahala eng.

Meriana ya setho ho ya ka nna ha e betere hobane ha wa etsuwa diphuputso tse bonahalang kapa tse ngotsweng fatshe ho bontsha bopaki ba hore moriana oo o sebetsa eng.

Ke tlo mo jwetsa hore a fumane thuso tleliniking kapa sepetlele se haufinyana kapa nna e be nna a mo batlelang thuso.

Bongata ba bana ba sekolo ba imiswa ke batho ba baholo, mme molao wane o thibelang batho ba bang haholo ho robala le bana o tlameha o tiiswe ka thata ho thibela tsena tsohle kaofela.

Sebakeng sena na diente di ya fihla empa hangata ho tsejiswa batswadi ba bana ba kenang dikolo tsena tse tlase hobane hangata ho entwa bona bana bana. Jwale batswadi ba ya tsebiswa ka letsatsi leo la diente ebe di etsetswa hona sekolong moo.

Ho no ho amang bakudi ka tsela e mpe haholo hobane nako e nngwe ho ba romelletswe ditliliniking tse ding, e ba tshubuhlellano hoo e leng hore motho o kgutla a ntse a sa fumana thuso. Jwale ke ntho e bohloko haholo ho motho a shebaneng le mokudi a sa kgoneng ho thola meriana ya hae.

Ho bohlokwa ha ka kang hore motho a tsebe ka thuso ya pele?

Re ka qala ka ho hlokomedisa batswadi le bana le bohle ba amehang ka kotsi ya ho ja dijo tsa seterateng tso sa tsebeng ho re di tswa kae.

Bojwala bo kotsi o ka tshwarwa ke lefu la kang la sebete kapa lefu la kelello.

COVID-19 e fihlile e sa lebellwa empa dipetlele di kgonne ho beha maemo setlwaeding le ho beha dintho tlasa taolo.

Mmuso o tlameha ho kenya melao e hatellang hore bakudi ba reke meriana moo ho dumelletsweng e seng moo ho sa tsibisahaleng hore meriana e tholahala kae ha mang ke mang a rekisang moo, mme le ha re mo batla motho eo re mo fumane. Haeba ho na le bothata.